Nka ngola buka ka vertical farming, e le mokgwa oo dihwai kapa bona balemi ba ka o sebedisang hore ba kgone hore ba atehisa temothuho ya bona ka ho isa dimela tsa bona hodimo. Ho na le hore dimela di mele lefatshe le disaballe, le ka moo e ka thusang ka teng, hore dipeo di ngatafale, mme dimela le tsona di ngata. Ka moo ho tla oketsa palo le ona moungo wa dilemo.

Bo mme ba na le menyetla ya ho ba balemi kapa beng ba dipolasi jwalo ka bo ntate. Hobane lenaneo la land bank le teng le etsang hore le thuse basadi kapa batho ba bo mme ba batlang ho ba beng ba dipolasi ka dithuso tsa ditjhelete. Ho qala kapa hona ho tswetsa pele moo ba setse ba qadileng teng dipolasing tsa bona.

Menyetla e mengata e ka fumanehang mo ho rekiseng thepa ya balemi. Jwalo ka ho rekisa tsona di dipeo kapa tsona di .

Ho hlokolosi hore ho be le ngaka e hlahlobang dikgomo hobane, di tla hlahlojwa ho bona hore e ka ba dikokwanahloko tse tshwanang le food and mouth disease e ka ba ha di na tsona na? Kapa dikokwanahloko tse ding tse tshwarang dikgomo kapa tsona diphoofolo. Mme sena ha se etsahala se netefatsa hore ha e ba molemi kapa yena morapolasi o rekisa dikgomo tsena bakeng sa phepelo ya nama kapa o di rekisa di le feela jwalo? O etsa bonnete ba hore dikgomo tsena o rekisa dikgomo tse phetseng hantle tse se nang dikokwanahloko.

Sontaheng ena nna ke tla iphehela nama ya kgoho, ke qetelle ke etsa mokopu o nang le tswekere e sotho ka botoro mme le ditapole tse tse kgobilweng. Ke tla di kenya lebese, ke be ke di etsa ho re di be .

Tsela e nngwe e lokileng ke hona hore motho a etse bonnete ba hore o na le di jojo tank. Hore le ha ho na le komello, metsi a dule a ntse a le teng ho fepela polasi ya hao.

Hobane tlhapi ena e fumaneha ha bonolo ebile e tlwaelehile, mokgwa o nka etsang tjhelete ka ona. Ke hona ho ka bula lebenkele la fish and chips-i kapa hona ho e rekisetsa batho mmarakeng, e ntse e le feela jwalo e sa phehuwa.

Ke ile ka qeka monga, monga polasi hore a nke basebedi basebetsi bana ba sekete ka mokgwa wa part time. Mo e leng hore ba tla sebetsa mme ka nako e itseng ba emiswe mosebetsing. Ha e ba motjhini kapa yona metjhini e sebetsang ena, e hloka hore e nne e tsamaye kapa ho tle batho ba tlo e lokisang hore e nne e tswele pele ho sebetsa. E be e le hore o wa tseba hore ka thuso ya batho bana ba sekete mosebetsi le temo e tla tswela pele.

Eno ha ke bone e le ntho e lokileng ya ho siya naha morao. Empa re tshwanetse ho nahana ka diphepetso tseo batho bao ba shebaneng le tsona ntlheng tsa ho lema kapa hona ho thola dithuso tsa ho qala dipolasi. kapa hona ho lema le ha e kaba ka mo, ka ho ruwa di diruiwa dipolasing tsa bona.

Ena ke kgethollo ya bofalledi, mme pono ya ka ke hore motho mang le mang ya leng ka hare ha Republic ya Afrika Borwa ka dipampiri tse lokileng. O tlamehile kapa hona ho newa monyetla wa ho sebetsa, ekaba polasing kapa moo a batlang ho sebetsa teng.

Mokgwa o nka etsang mosebetsi ka tsela tse fapaneng. Ha ke na le serapa kapa dirapa, ke hona ho ka seha dirapana serapa se le seng. Ke etse dirapana mme ke di hirisetse balemi ba batlang ho lema. Mme ka tsela e nngwe hape ke ka hore ke leme di di dijalo tse e leng hore di tla rekiseha, mme ke dijalo tse e leng hore di di batleha kamehla.

Mokgwa o nka thusang basebetsi ba dulang hole le polasi ke hore, mohlomong ha e be ho na le tsela kapa mokgwa o nka ba latang ka ona seterekeng se itseng. Mme ke kgone hore ke ba late moo hore ba kgone ho fihla mosebetsing ka tsela e e bonolo.

Ke rata ho tseba ka ditholwana tsena kapa tsona dijalo tse holang naheng, hobane ha di ba ne di di di hola naheng. Ha di ya tlwaeleha, mme ha se batho ba bangata ba di etsang hore di be teng dimmarakeng. Ha jwalo ke ona mokgwa o ke tla o sebedisang hore ke etse bonyane tjhelete e ngatanyana hobane ke tla be ke rekisa ditholwana tse sa tlwaelehang.

Nka eletsa dihwai ho kena temong ya meroho. Hobane meroho e hola ka pele, mme e ke ke ke ntho tse batlehang tsatsi le letsatsi. Dijothollo di nka nako ho hola le ha e ba le tsona e ntse e le ntho tse hlokehang ka mehla.

Motho mang kapa mang ya batlang ho fumana thuso ya mmuso ya bolemi. O hloka lengolo la boitsebiso, bopaki ba lengolo kapa la moo a dulang teng, bopaki ba banka. Ditokomane tsa polasi kapa serapa, le address-e ya polasi kapa ya serapa.

Dipehiso tsa molao tsa mosebetsi di tlameha ho latelwa . Mme ke boikarabelo ba monga polasi ho netefatsa hore o latela melao eo, le ho mosebetsi ho netefatsa hore ba tseba ditokelo tsa bona.